Mo Aforika Borwa puo ya seZulu e tumileng thata mo go tsa mmino segolobogolo, mo mminong wa maskandi, kwaito le mmino wa setso. Sezulu se tshwana le puo e humileng ka setso le botshelo jwa batho ba Aforika Borwa ba bantsi. Mme mmino o o dirang ka seZulu o amana le maikutlo a batho ka tsela e e boteng, ebile o kgona go kgweetsa maikutlo a batho ba mmino.

Ke motho o o ratang go reetsa seromamowa. Ka gore seromamowa se ntlhalosetsa ka dikgang tse di tseneletseng tsa boammaaruri, le tse di tlhotlheletsang. Lenaneo ka le ke le ratang ke The Daily Show kgotsa The Breakfast Club, ka gore le kopanya dikakanyo tse di maatla boitumelo le temana , tse di amang batho mo botshelong jwa bone jwa letsatsi le letsatsi.

Go oketsa ga mafelo a dikgang tsa digital-e mo Aforika Borwa go dirile gore go nne le metswedi e mengwe ya tshedimosetso, e e farologaneng e e leng teng ka tsela e e potlakileng. Le fa go ntse jalo go oketsega ga tshedimosetso gape go tsenyeletsa dikgang tse di seng boammaaruri, tse di ka tsosang tshenyo mo setšhabeng. Dikgwetlho di akaretsa go tlhoka thuto ya batho ba go lemoga dikgang tsa maaka, tshegetso e e sa lekalekweng ya dikgang tse di itsegeng.

Thekenoloji e e golang e tokafatsa go fitlhelela thuto ya sekgala ka didiriswa tse di jaaka dithuto tsa inthanete. Dikarolo tsa video le didiriswa tsa motlakase, tse di thusang barutwana go ithuta ka nako le mafelong a a maleba. Dikgokelo tsa inthanete di nolofatsa thuto go batho ba ba kwa diphaposing tse di farologaneng, le fa ba na le mathata a go tsena dikolong tsa setso. Dithuto tse di ka ithutiwa mo maitekong ano a di akaretsa go dirisa mananeo a dithuto tsa digital-e.

Thekenoloji e golang ya go fetolela dipuo jaaka Google Translate, e tla fetola kgwebo ya lefatshe lotlhe. Maeto le dikamano tsa boditšhabatšhaba ka go dira puisano e nne bonolo le e potlakileng, go oketsa go tsamaisana ga mekgwebo le batho ba ba farologaneng mo lefatsheng. Le fa go ntse jalo ba fetolela batho ba sa tlhole ba tlhokega ka gonne go na le dilo tse di sa kgonego.

Thekenoloji e tsweletse ka lebelo mme dilo tse dišwa tse di dirilweng tse di tsietsang, di akaretsa dikopo tsa mekgwa ya go lekola batho ka maikutlo. Dikarolo tsa boitshwaro jwa go tsoma dikgang, le mananeo a a dirang gore batho ba nne le dikamano tsa bosakgutleng tse di ka amang botshelo jwa batho. Maitemogelo a me ka ditiriso ya dilwana tse tsa thekenoloji, a bontsha gore di ka di molemo mo go fetsa ditiro ka potlako, le go dira botsogo jwa letsatsi le letsatsi bo nne bonolo.

Ke dirisa data ya Vodacom. Ke reka eighty-five rand ya beke, e e nang le two gig ya daily social-e le three gig ya general data. E tsaya malatsi a supa, e dira sentle mo Facebook, TikTok le dithuto tsa internet-e. Ke e tlhopha ka gore signal-e e le bonus bundles, le fa e se ya kwa tlase thata ka tlhwatlhwa.